Mojanala mongwe le mongwe yo o tsenang mo nageng ya rona o tshwanetse a be a na le lekwaloitshupo, before a goroga mo nageng ya rona ya Aforika Borwa go ya ka di-company tse di hirang dikoloi.

Go ya tirong ka baesekele go dira gore ke eletse ke nna le sejanaga se e leng sa ka, ka lengwe la malatsi le nna ke iphitlhele ke ya tirong ka sejanaga sa ka.

Go tsaya loeto o bo o kubugela ke bolwetsi o le mo loetong, mo tseleng ya loeto o tshwanetse o dule o na le medical bag e tsentseng ditlhare ka go fapa-fapaneng mo teng gore o tle o kgona go kry-a thuso ya potlako.

Ke kakanyo e ntle tota e tla tswelang bagolo ba rona molemo go na le go tlhola batsamaya thata ba ya go fola mela e meleele ko ditleliniking, puso e tlabe e berekile tota fa e ka dira dibese kgotsa dikoloi tse di ka tsayang bagolo ba rona di ba isa bookelong fa ba bobola ba tlhoka kalafi.

Ee, ke nagana gore puso e amega mo dipelaelong tsena, ka ntlha ya gore go lo mo nageng ya rona re short-a dibese tse di ka rwalang batho 'tsatsi le letsatsi le tse di ka ba isang maokelong, tse di ba rwalang go isa ditirong le bana ba dikolo gore ba dule ba babalesegile.

E-haling ke nngwe ya dilo tse di ka kry-agalang kwa motsesetoropong, ke se ntle o fitlhelang re na le tlhaelo ya tsone mo magaeng and-e e berekisiwa go ya ka mabenkele a a tlhophilweng ga e gongwe le gongwe.

Fa o tsaya loeto o tshwanetse o lokise koloi ya gago o e tlhokomele gore a mme e babalesegile go go isa ko o tlabo o batla go tseela loeto teng, ga o nwe notagi go fitlhela o goroga ko o yang teng ka lebaka la gore nnotagi e ka tloga ya go direla mathata a kotsi ya tsela, o tshwanetse o robale boroko jo bo lekaneng o seka wa kgweetsa o lapile fa o lapile o batle mo o ka dulang teng go ka itheetsa go fokotsa boroko ebe le gone o ka tsamaya yang fa o lapologile gore o dule o babalesegile.

Leano le re ka nna le lone fa re tsaya leeto ke go ka tsaya leokwane ka sokutu le fa e ka nna sa twenty litara or-e sa five litara go direla gore fa leokwane le fela mo tseleng o ntse o tsamaya o le mo tseleng o kgone o emise o tshele mo koloing.

Dikarolo tse di ka diregang gore ke tsamaye ke babalesegile fa ke dirisa ehailing go ya ka ditirelo tsa yona, ke tshwanetse ke tsamaye founu ya ka e tletse e le safe e tshwara network-e, data ya teng le yone e le e ntsi go direla gore e tle e kgone go nkisa ko ke yang teng e tshwere information e nngwe le e nngwe ya ka ya ko ke yang teng.

Terminal one le terminal two ke nngwe ya matshwao a a tlhalosang fa sefofane sa ntlha se ka tsamaya or-e sa goroga fela go fitlha ka sa bobedi go ya ko dinageng tse di farologaneng. E tlhalosa gore bapalami ba dule ba ipaakantse nako ya sefofane ya goroga, se a goroga, ga se kgakala le go ka goroga.